Xa umntu obhinqileyo ezilalini egqiba kutshata kufuneka athwale iqhiya kanye anxibe neempahla ezizofihla imilenze.

Kubalulekile umntwanakho asazi isiXhosa kuba loo nto iza mvulela amathuba okuba azazi usuka phi, ungubani, akwazi ukuthetha nabantu abanintsi basezilalini.

Ndingadlala umculo kaGatyeni othi umtshato kuba uthetha ngendlela zonke umfazi ofuneke aziphathe ngayo xa esemtshatweni, aphinde athethe nangalo uthando.

Abazali bangancedisana ekukhuliseni umntwana wabo bemane bekhupha imali elinganayo efaneleyo ukuze umntwana wabo akhule.

Ukulotyolwa kunentsingiselo enintsi kuba ibonakalisa ukuba uyathandwa and nenye into eyibonakalisayo kukuba ukhathalelwe, umntu angenza nantoni na ukuba abe nawe.

Olunye ulwimi endiluthandayo ngaphandle kwesiXhosa sisiBhaca kuba umntu othetha isiBhaca uthetha kamnandi kwaye silula.

Andinakuthetha ukuze ndilungise imbono yabo kuba abanye abantu abangaphandle kwelizwe laseMzantsi Afrika bayasimosha ngale nto yabo bokufika batshate abantu bethu balapha eMzantsi Afrika.

Heyi! Hayi, abantu bayehlulwa zezi bhokhwe. Nako zibajikelezisa zibawisa emaweni, zibangenisa nasemanzini.

Abantu abathetha isiXhosa mabasithande isiXhosa sabo. Nezinto ezifundwayo apha eMzantsi Afrika maziyeke ukufundiswa ngesiNgesi, mazifundiswe ngolwimi lwethu isiXhosa azele isiXhosa singazukuphela njengesiGrike samandulo.

Omnye umfazi kufuneke enxibe iipitikoti kwaye omnye akufunekanga azinxibile iipitikoti.

Into endenza ndibe nexhala kukuthi andazi ukuba lo mfazi ndifuna umzeka seyilungele na yena ukuzeka okanye uyafuna na yena ukuzekwa ndim.

Umzali angenza kungathi uyayithanda into edibanisele neBhayibhile akhuthaze umntwana wakhe ukuba aye ecaweni azele umntwana azothanda ukufunda iBhayibhile.

Ibalulekile indima yam ekhayeni kuba kunyanzelekile ndiyijongile imfuyo, ndiyikhaphele ukuba ikwazi ukudla iphile.

Mna andithandi le nto siloko sixabana. Sekutheni le nto kungathi siyenzela abantu?

Umntwana maxa esesikolweni makasithethe isiNgesi kodwa umzali makangamvumeli ukuba isiNgesi asithethi esekhayeni. Ekhayeni makaqiniseke ukuba umntwana uthetha isiXhosa.

Ubugcisa beentsimbi bungadlala indima enkulu kuqoqosho kwindawo endihlala kuyo kuba abantu abawazi ukwenza ubugcisa beentsimbi bangathengisa izinto abazenzileyo kubantu abangakwazi ukuzenza batsho bafumane imali.

Umtshato olungiselweyo ngumtshato apho kungathandwana khona ongaphela nanini na, kanti umtshato wokuthandana akanawo imicelimngeni kuba aba bantu batshatene kuba bethandana bobabini.

Umculo wesiNtu ndiyamthanda kuba undibuyisela mandulo ngelaa xesha kwakuphila ookhokho bam. Ndiye ndizive kungathi nam ndiphila ngelo xesha.

Ewe, ikhona ukhona umehluko. Ngoku kukhona izinto zamanjemanje ezifana neemfonomfono nendlela ezikhombisayo ukuba uya phi, ngoku ukuhamba kuye kwaba yinto elula.

Umahluko okhona phakathi kwenkolo yobuKrestu nenkolo yakwaXhosa. AmaXhosa akholelwa kwizinyanya, asebenzisa amayeza esiNtu. EkaKrestu inkolo ngeyokuthandaza, ayiwafuni amayeza eca'kwayo.